Kakhulu, ibaluleke kakhulu i-inshorensi yobomi, ngoba kaloku ekugqibeleni sonke siza kufa nangona singazazi iintsuku neendlela zokufa kwethu. So, inceda kakhulu i-inshorensi yokufa. Ayincedi wena mntu uzawufa, inceda aba ubashiya ngasemva. Bashiyeke benayo into yobeka etafileni, benayo into yokuphila. Noba unabantwana okanye abantu abaxhomekeke kubo uhlala nabo, babe nento abazophila ngayo xa ungasekho. Ngoba ekugqibeleni ukuba ubuyi-bread winner okanye ubunguyena mntu kumiwe ngaye, ayikho enye indlela ekuzomiwa ngayo xa kuthiwa uswelekile. Yingako ibalulekile i-inshorensi yobomi, kuba ayincedi wena kuba kuthiwa funeka ufihliwe, funeka ulungiselelwe mhla watshona kodwa inceda aba bashiyekieleyo babe nobomi. Bakwazi uvula mhlawumbi namashishini athile, bakwazi ukhe baxhathise ebomini beme logama wena usasandukubashiya okanye ubashiyileyo.

I-fixed deposit account yeyona akhawunti ibaluleke kakhulu kwaye inenzuzo imali othe wayityala kuyo, uyityala wamaxesha ngokokushiyana kwamaxesha lawo uyityala ngawo imali yakho kuyo i-fixed deposit. Ayashiyana amaxesha otyala ngawo imali yakho kwi-fixed deposit, ukusuka kwiinyanga ukuya kwiminyaka, kwaye inenzala entle encumisayo kakhulu. Kodwa xa ngabe kuye kwenzeka imali oyityalileyo kwi-fixed deposit ufune ukuyikhupha lingekafiki ixesha ubuyisekele ukuyikhupha ngalo, mhlawumbi emveni kwezo nyanga okanye emveni kwaloo minyaka, kuye kubekho ipesenti eye ixhuzulwe apho. Xa uye wavelelwa yiloo ngxaki ifuna uba yikhuphe imali yakho lingekafiki elo xesha, kodwa inenzala encumisayo kakhulu i-fixed deposit.

Tatomncinci, ibaluleke kakhulu i-banking app le uba uyisebenzise kuba izinto ezininzi uyakwazi uzenza ngayo. Uyakwazi ukuthenga umbane, uyakwazi ukuthenga ii-vouchers, uyakwazi ukuthenga i-airtime apha kuyo, uyakwazi unyusa ilimithi yemali yakho onokwazi uyikhupha apha ebhankini, uyenza ngale banking app. Yonke into uyakwazi ukuyenza ungakhange ude ube uya apho kusetyenzwa khona ebhankini uyoyenza. Uyakwazi ukuvala ikhadi lakho kwangale banking app xa ngabe liye lalahleka ungekabi nathuba lokuya ebhankini. Ngoko ke yisebenzise i-banking app iya kukunceda kakhulu. Yonke into uyakwazi ukuyenza ngayo, ukuthumelela umntu imali noba kukweyiphi ibhanki uyenza kwalapha kule banking app. Kwaye kumahala ukuyisebenzisa, awudingi datha okanye i-airtime ukuze uyisebenzise.

Owu ibaluleke kakhulu, ibaluleke kakhulu imfundo yasimahla. Iyabanceda abantwana abangathathi ntweni nabo baphuma kumakhaya ahlelelekileyo kuba kaloku kule mihla sikuyo ayisekho imali esisixa ebekekayo yokwazi ufundisa umntana. Koko ke sekulula into yoba abantwana baxhamle kwezi, kwezi student loans, baxhamle nakwiinto ezifana nooNSFAS, baxhamle ukwenzela into yoba bakwazi ukuqhubeleka nemfundo yabo, ngoba iimali zoba bafunde azikho. Asuke athi xa eye waphangela okanye wanayo indlela yokwazi uba ne-income okanye nemali ekukhuleni kwakhe okanye ephangela ayihlawule loo mali leyo. Ngoko ke ibaluleke kakhulu, iyathandeka. Ngase ingaqhubeleka kwaye kubekho nezinye, ziye zisanda izinto okanye amaziko, amacandelo okwazi ukunceda.